Tjhe nna nka lakatsa ha ba ka fetola tsela eo ba shebang ka yona batho ba ba ka adimang tjhelete. Hobane hona le bo mme be leng hore ba sebetsa ka matlong beo ba se nang di-bank-e, ba sa peying mono di-bank-eng kapa bona ba eleng hore ha bana di-payslip-o ba patalwang matsohong feela motho kgwedi le kgwedi ho na le tjhelete a e fumanang. Jwale hee ha ba kgone ho etsa dikopo tsa kadimo hobane ho batluwa di-bank statement-e, ho batluwa le di-payslip-o. Ntho tse leng hore bona ha ba na tsona feela tjhelete yona ba e fumana kgwedi le kgwedi. Jwale ne nka lakatsa ha ho ka shejwa le mangolonyana ao ba wa newang ke beng ba bona hore ba ikopele thuso ya tjhelete.

Ditokvel tse ngata ke tsa dijo le majwala. Jwale hee metswalle ya ka nna nka lakatsa ha ele hore revka fetola seno, mme re be na le stockvel sa tjhelete moo re tla tsamayang re lo bula banka moo re tla boloka teng tjhelete ya rona e re tla dula re kenya tjhelete kgwedi le kgwedi. E tle e re ha selemo se fela re kgone ho phetha mabaka a rona. Ke bua ka mabaka a tshwanang le dikotsi tsa tshohanyetso tse hlokang thuso ka potlako. Ke bua ka dikolo, ho patalla bana ba rona dikolo selemong se setjha se latelang. Ke bua ka ho reka ditsha moo re ka kgonang ho ba na le dintlo tsa rona teng, ba senang malapa be leng hore ba hirile ba kgone ho ithekela setsha. Ke bua ka sona stand moo ba ka kgonang ho aha teng dintlo. Di ngata dintho tse leng hore re ka kgona ho di etsa ka ho boloka tjhelete.

Banking App e re thusa haholo hobane di ngata dintho tse leng hore o ka di etsa ka banking App o dutse ntlong ya hao, o sa ka wa ya bankeng. Ho tshwana le statement. O ka etsa statement o dutse ka lapeng, o ka romela tjhelete motho o ntso ituletse ka lapeng, o ka kgona le ho patala dikoloto tsa hao tsa mabenkele o ntso dutse lapeng, ebile o ka kgona ho reka o dutse lapeng. Jwale hee banking App ka nnete, e re tletse le phuthuloho e kgolo maphelong a rona.